Ke ne ke thabile, ka tlala maikutlo a a lethabo le boitumelo, ke ne ke fofela kwa Cape Town la ntlha.

Ee, ke toro ya me, ke rata go fofela kwa Paris, fa le ke tshaba nka bo ke tshaba dikotsi.

Reka sepikara sa sefofane, bona passport-o e valid-i, kopa visa ya Nigeria, khetha bodulo le di booking, fitlha ka nako kwa bo neela fofane, tsaya le dipampiri tsotlhe fa o goroga Nigeria, bontsha passport-o le visa.

Tiriso ya bese e thusa batho ba le bantsi go fitlha mo mafelong a ba yang go ona ka ditheko tsa kwa tlase, mme gantsi di tla di tletse, ga di fitlhe ka nako kgotsa ga di fitlhe mo mafelong otlhe.

Mathata a a tlwaelegileng go go se nne le mafelo a mantsi a go rekelwa dikarata, go tlhoka tshedimosetso ya tsone, le karata e sa berekeng sentle, kgotsa go feleletsa o sena madi mo go yone.

Mokgweetsi yo o siameng o tshwanetse go nna le botswerere, a tlotle bopalamo, le go tsamaisa ka nako ba thusa ka go dira leeto bonolo.

Dikotsi di akaretsa go senya ga dithoto, tshenyo ya dipalangwa, le kgotlhang le mapodisi. Bapalami ba amogela ka go palelwa go ya tirong ka nako go fitlhela ga madi le go tshwenyega mo maikutlong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa gore batho ba fitlha kwa mafelong a bone ka nako, le go ithibela kgotlhang. Fa bese e ema, o ka batla bese e nngwe, oketsa nako ya go ema kgotsa o batla tsela e nngwe ya go ya kwa o yang.

Ee, e kile ka siwa ke bese, fa e le kile go ema kwa pele ka ntlha ya go nametsa bapalami, empa yang siwa ka gore ke be ke iketlile ka nako ya me, morago ga seo ka se tlhole ke tswa ka nako e e sa siamang, katswa ka nako e e siameng le go itse maitseo a bese gore ke seke ka siwa gape.

Ee, e kile gwa nna le ditshepiso tsa dibese mo tikologong ya me, ditshepiso tseo di dira gore go nne le dikgwetlano tsa go tshela, go tsaya nako e telele le go tlhoka botsogo mo dipalamong. Bapagami ba ema ka go se fitlhele ka nako, go tshwenyega, le go nna mo kotsing ya dikotsi tsa tsela.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne ditsela ga di a siama kgotsa di kgakala, mme gape dibese di tlhoka ditsela tse di tlhomamilweng sentle.

Go fokotsa ditlhotlhwa tsa dibese, go thusa gore di tswe ka tirong, mme ka oketsego ya ditlhotlhwa ngwaga le ngwaga, e oketsa palo ya batho ba ba thusang le go tokafatsa ditshebeletso tsa bona.

Ke ka go nne go lekanya go thusa go bona fa batho ba kgotsofetse le gore tirelo e tshwanetse go tokafadiwa jang go tloga go zero go ya go ten, go thusa go tsaya dikgato tse di maleba.

Ke ikutlwa ke utlwile botlhoko e le tota gobane dibese di ne di re thusa ka go boloka madi, jaanong re tla tshwanela ke go kopa dinamelwa tse di nametsang mo tseleng kgotsa go namela di taxi.

Ee, ka gobane ka dinako tse ke tsamayang ke ya tirong ke na le go kopana le batho ba tsamayang ka dinao gore ba kgone go ba le melemo ya boitekanelo.